Batho ba rata ho tsamaya kapa ho arola mo le di thoteng, empa ntho e ke batlang ho kgothaletsa yona batho ko re ha le tsamaya mo le thoteng le se ka tsamaya kapa o tsamaye o le mong. Kampane la tsamaya le kgobokane kapa le le bararo kapa le le bahlano. Jwalo moo o tla kgonang ho feta hantle, le tsamayeng le le bangatanyana hobane ha o le mong ho kotsi haholo. Ke a leboha.

Ntho ke e boneng nna haholo bakganni ba di-truck-a mosebetsi wa bona, ba o rata ebile ba kganna le ka tshepo ebile ba kganna ba ba hlompha molao wa wa mmileng ebile le malapa a bona. Ba o rata bakganni ba diteraka hobane mosebetsi oo ba o sebetsang. Ke mosebetsi o matla haholo ebile ke mosebetsi o moholo. Ebile bakganni ba diteraka ke bo ra malapa le bo bo mme ba malapa haholo. Ha ba batle letho ka ka malapa a bona.

Palamo ena ya E-hailing ke mokgwa o motle, empa o be o be le dikotsi haholo hobane batho ba na ba E-hailing ba bang ba qetella ba nkile motho. Motho sa ba mo kwetetse ebile ba bang ba qetella ba bolaile mokganni wa E-hailing. Yona e ntle haholo. Ntho ena E-hailing hobane moo o batlang ho ya teng ka nako ya hao ba ho fihlisa teng ebile e bonolo ebile e ya phakisa. Ha ho tshwane le ho palama tekesi o e emele e be e tlale, o tswe ka mora dinako. Jwale ena E-hailing e o lata ha hao jareteng, eo fihlise moo o yang teng, o phephile.

Maqheku ke bona a batleha kapa ho le hantle hore ba phahamisetswe tjhelete ya bona ya maqheku. Hobane hangata ke bona ba dulang le ditloholo ba qetela ka tjhelete ya bona, ba reketse ditloholo tsa bona dijo, tjhelete ya bona ha tshwantse e sa le e ba nke e ba ise dingakeng, ha e sa leyo. Tjhelete ya bona e nyane empa ba qetella tjhelete ya bona e shebile lelapa kaofela. Ntho tse ding tse ba di batlang ba hloleha. Jwale ke a nahana hore tjhelete ya bona ya grant e batla ho nyoloswa hobane e qetella e sa etsa kaofela mabaka a bona.

Ha re tsamaya leeto le letelele ho ya kae kae mafatsheng. Ho batleha hore ke thole ditokomane kapa mabitso le dibukana tsa bona tsa boitsebiso. Hore re ya kae ha re nka tsamaya tseleng moo ra hlakabetsana le kotsi, kapa ntho e itseng kapa re thole kotsi ya koloi ho be bonolo hore re kgone ho tholwa hore o ke wa hokae, ona ke wa ho kae. Lebitso la hae e ne le mang, ho batla dintho tse jwalo ha re tsamaya.

Ha ke le mashele jwalo, batho ba sa kgetha dikoloi, ba sa batle ho kena hara Nyathi. Ntho nka e etsang ke hore ha ho na koloi e ke tlo e kenyang ka mora Nyathi kapa ka pela Nyathi. Ba batlang ho tsamaya tlamehile ba tlale Nyathi peleng. Nyathi ha eso tlale, ha ho na koloi e ke tla e kenyang ka morao hobane ba ba ba ba bo raditekesi tseo, ba hao letsatsi le qetella ba batla tjhelete ya bona. Ntho eo nka e etsang ke hore koloi e pele ha e so tlale ha e tswe. Qetellong ba tla qetella ba e palame Nyathi eo e tlo qetella e palame ka morao, ke lateledise koloi e latelang. Eba e le Quantum, e tla latela.

Dipalangwa tsa E-hailing ke tse bonolo ebile di tshosa haholo ka leng la matsatsi ka na ka nke tse tsa E- hailing ke ya Jozi, moo ke sa tsebeng teng. Ka fihla ya nlata haka, ya nkisa moo. Ya nsiya mo hekeng tsa moo ke yang teng. E bobebe ebile ya phakisa ha e tshwane le tekesi hore o tla e emela ebe e tlale. Le ditjeho tsa E-hailing ha di ture haholo ebile e ya phakisa ya tshepahala. ka na ka lefelle le tjhelete e nyane haholo.

Ntho e etsang hore thepa e diehe e tswa mose e tle ka mona ke hobane hore e emetse di di tse ding tsa batho hore thepa tsa bona di tle di be ngatanyana di fihla ka mona. Ho tla mose mawatle. Ntho ding tse hape ke tsela e ba etsang ka yona tshwanetse ba di ba di tax-e, hore ha di tla ka moo ba di ba di shebisise hore di tsamaelana hantle le molao wa ka mona o re tlang ho ona. Ba di sheba ebile ba batla le ditjhelete tse itseng hore ha di fihla ka mona di fihla di le seemong se hantle.